Leswi swi leswi swi hi ndlela leyi hikuva eswimitanini swa le kule a swi fani na tiyindlu leti nga le tindhawu letikulu leti nga na switarata leswi nga na mavito swimilani a swi nwa marito naswona a swi na mapatu leswi nga na marito leswaku ambulense yi kota ku fika hi nkarhi lowu faneleke or hi nkarhi lowu wu lavekaka ku fika hi wona so hi ndlela leyi swi endla leswaku yi kota yi yi kha yi nga fiki hi nkarhi lowu faneleke hikuva ndhawu leyi nga kona or swimilani leswi a ku na ndlela leyi nga ta kombisiwa leswaku yi fanele yi famba hi ndlela leyi leswa ku ta kota ku fika hi nkarhi.

Mhaka leyi yi nga va ya yi ri ya xikholwakholwana hikuva i swilo swin'wana a swi fanelanga ku ri swi va swa wena ku nge yo swa wena leswi hi nga swi hlanganisi na makhombo lama u nga na wona hikuva nkarhi wo tala a wu hanyi a ma hanyi makhombo lama hikuva i swilo swa wena a hi swa wena i vutomi lebyi.

Hi nkarhi lowu wa COVID-19 vanhu a va vula swo tala swo fana na ku mhaka leyi yi endliwe hi mfumo ku kota ku herisa vanhu naswona a hi swa ntiyiso mhaka leyi vo swi endla hikuva vona va lava ku tikuma ku vona va na matimba yo tlula vanhu lava nga la tikweni ra Afrika-Dzonga or misava hinkwayo so a ku na swivulavulo ya ku mhaka leyi a yi yo a ya ntiyiso wa COVID-19 a va nga tshembi leswaku mhaka leyi ya hanya nakona ya dlaya vanhu or yi dlaye vanhu vo tala misava hinkwayo.

Eka minkarhi ya sweswi ku na ku tlakuka eka swilo swa thekinoloji so ka mfumo wu nga kota ku wu xava swilo swa thekinoloji leswi nga ta pfuneta vatsoniwa vo tala hi ku hi ku swi va komba ndlela nakona swi va endla ku vutomi bya vona byi va lula byi ku ndlhula leswi va hanyisaka xiswona eka nkarhi wa sweswi se se hi switirhisiwa leswi va nga kota ku va pfuneka eka swilo swo tala leswi vanhu a va nga ta swi a va nga ta swi endla ku pfuna vona so switirhisa switirhisiwa leswi swi ta va kota ku va pfuna hi lovini.

Xo sungula lexi u faneleke u xi endla i ku ya kambisisa ku ri mavabyi lama ma kule ku fika kwini hi ku ya etliliniki leyi nga kusuhi na le ka wena ku kota ku u kambisisiwa vu vuvabyi lebyi so hi so hi ndlela leyi yi ta kota ku vona leswaku yi fanele ku ya tshunguriwa hi ndlela ya xintu or hi ndlela ya ya ya ya masiku lawa leyi tirhisaka mirhi ya masiku lawa leyi endliwaka e ti laboratory so hi ndlela leyi i nga swi kota ku i kota ku vona ku u yime hi kwihi mhaka ya vu ya vuhanyo na ku u ta tshunguriwa njhani.

Munhu loko a nwa maphilisi u fanele ku tekela swiletelo swa manwelo enhlokweni hikuva i pimeriwile leswaku i fanele a phuza maphilisi yo karhi nkarhi wa hi nkarhi wo karhi ku tiyisisa leswaku mirhi lowu kotaka ku kota ku tirha hi ndlela leyi faneleke or hi ndlela ya kahle ku ni kota ku n'wu tshungula.

Vavanuna va nga hlangana na makhombo yo yo kota mavabyi yo fana na na ya nghati lama fanaka na STI loko va kha va endla swa masangu so hi ndlela leyi xitsongwatsongwana lexiya xi kota ku tshama emirini wa yena nkarhi wo leha hi mhaka ya ku a nga yimbangiki a nga yimbangiki.

Mhaka leyi nga tekiweke ku ehlisa or ku yimisa mhaka leyi ya vanhu yo tirhisa maphilisi lama ka ma nga ri nawini i ku va maphorisa na vahlayisi va rihanyo va nga dyondzisa vanhu hi mhaka ya swiletelo leswi ta ka na maphilisi lama ma tirhisiweke yo ka ya nga ri nawini swo fana na ku ma nga ku dlaya ya or ma ku endlela mavabyi man'wana lama ma ma u ma faneleke ku u nga vi na wona xin'wana i ku va nga ka va nga.

A hi ntiyiso leswi hikuva ku dyondzisiwa hi timhaka ta masangu hi kha hi ri vadyondzi vadyondzi exikolweni swi hi pfuna ku tiva ku ri hi rini khombo leri hi nga ta hlangana na rona loko hi kha hi endla timhaka ta masangu hari vana so hi ndlela leyi hi ta swi ringeta hi ndlela yin'wani hikuva ha kha ha kula mara mhaka yikulu i ku hi va hi kha hi swi tiva leswaku ku ta humelela yini or i yini lexi nga ta lexi humeke eka eka eku eku tinghenisa ka timhaka ta masangu hi nga khoma hi mavabyi xin'wani n'wansati a nga kuma n'wana hi mhaka ya masangu so swi hi pfuna ku tiva ku ri swiboho leswi hi swi tekaka evuton'wini swi ta hisa kwini.

Hawa ndzi vona ku nga ri ndlela ya kahle hikuva i kha i nga swi tivi leswaku munhu un'wani evuton'wini bya yena or ndyangu na yena ku kha ku humelela yini hikuva a hinkwenu lava hi nga ta kuma this ndlela yi nga ta kuma muxaka leyi fanaka eka timhaka swa timali or eka mhaka ya ku yimbisiwa kwalomu va yimbisaka kona la xikombiso exibedhlele kumbe entshaveni so a swi kahle ku sandza munhu hikuva yi va yi nga tivi ku ri ku humelela yini evuton'wini bya yena naswona swi nga n'wi endla ku na yena a nga ti rhandzi as warm as munhu naswona swi nga endla ku a ti dlaya so a swi so a swi a swi kahle leswaku yi kota yi sandza munhu hikuva swi na mavuyelo yo biha.

Hawa a ndzi hleketi tano kambe switirhisiwa leswi va swi tirhisaka swo fana na mimirhi leyi va yi kumaka m yo fana na ya misinya yi na wona matimba nyana hikuva i swa ntumbuluko so swin'wani swa ntumbuluko swi na wona matimba yo horisa mavabyi man'wani hayi hinkwawo mara tin'anga a ti na matimba yo horisa munhu kambe side switirhisiwa leswi va swi tirhisaka swo fana na mimirhi leyi va yi kumeke lava yi kumaka kona yona ya kota ku yi kota ku horisa mavabyi man'wani.

Xo sungula ndzi nga u n'wi landza munhu loyi a n'wi a kha a nga n'wi khomi kahle ni n'we ni n'wi yisa tlhelo ni vulavula na yena leswaku maendlelo ya yena a ma kahle naswona swi nga n'wi khomisa na hi maphorisa hikuva muxaka leyi or munhu luya a n'wi hluphaka na yena a n'wi ti lavela leswaku a kula a ri tano or a ri na vutsoniwa swilo leswi i swilo swa ntumbuluko munhu u fanele a twisisa leswaku hi na vanhu a hi a hi a hi nge fani mara hi fanele hi khomisana hi ndlela leyi faneleke hikuva hinkwenu hi ro hi vanhu so munhu lweyi a nga ku vitaniwa siye a nga vitiwa a va nga vitaniwa tlhelo a burisiwa leswaku maendlelo ya yena a ma kahle naswona munhu loyi a hluviweke a ta kota ku na yena a tsaka ti vona as munhu or vanhu lava fanaka na yona.

Xo sungula ndzi nga katsa mabihelo ya mirhi leyi ya vuxisi leswaku yi nga vanga mavabyi man'wani lama ya nga ta endla ku vanhu va dlaya va va va dlayiwa mavabyi lawa swi kha swi nga faneriwanga xin'wana i ku swi nga va ya xin'wana i ku xi nga va swi nga va dlaya hi ndlela yo ka ya nga ri kahle hikuva maphilisi lama a wu tivi leswaku ma endliwe hi yini naswona a huma kwini.

Ku langutela ntshunxeko wa vutihlamuleri or vanhu lava va va va ka kona eka ndhawu leyi va timelaka kona hikuva ku lawula vanhu lavaya ku va kota ku va va nga chuhi eka xiyimo lexi va va va veke ka xona swa swa va tikela leswaku va kota ku va na matimba yo kota ku ku va sirhelela or ku va komba ku va endlisa njhani leswaku va nga hlanganili va nga hlanganele hi khombo leri biheke.

I ku kambisisa xiyimo xa ndhambi leswaku va ta kota ku hatlisa va fika eka ndhawu leyi yi khomiweke hi hi ni endhawini leyi naswona ku va fanele va endlisa ku yini leswaku va kota ku va pfuna vanhu lava khomiweke hi mhaka leyi.

Hi ndlela ya kahle xi nga va pfuna ku va tshunguleka hi nkarhi wa xihatla kambe hi ndlela leyo ka yi nga ri kahle xi nga va endla leswaku va nga va va nga ha va nga ha yi eka va vahlayisi va rihanyo ku va kota ku tiva leswaku va nga endla yini ku va kota ku tshunguleka hi leswi va va tweke swona hikuva va ta va va se va va tshembe eka maphilisi lama va nga va nga ta va tshungula hi nkarhi wa xihatla eka ndlela eka xiyimo xexo xi nga kumeka leswaku maphilisi lama ma kha ma nga tirhi eka mavabyi lama va hlanganake na wona so swi ta va pima pima leswaku va ya eka vahlayisi va rihanyo hi ndlela leyi.

Hungu leri ni nga ri hundziseke i ku dyondzisa vavanuna leswaku ku hlayisa u ku kambisisa rihanyo ra vona hi minkarhi hinkwayo swi ta va pfuna evuton'wini i ku tiva ku va yima kwini ka hi mhaka hi timhaka ta swa rihanyo naswona ku va nhloko ya ndyangu or ya muti a swi kha talanga naswona swi nga swi nga ta na switarateni swo tala swo fana na mavabyi ya high blood so hi ndlela leyi swi nga va kota ku va tiva ku va fanele va ya kwini ku va ta kota ku pfuniwa naswona va kota ku tiya emirini ku hambana na mavabyi yo tala lama va lama veke va hlangane na hoxa lomu va fambaka kona as va kha va ha kula.

I hlangane na swona swi fanele yi quarantine hikuva i nga ka nga swi tivi leswaku ka wena xitsongwatsongwana lexi xi ku khoma njhani hi ndlela leyi i ehlisa mhaka ya leswaku or mhaka ya ku yi veka vanhu van'wana ekhombyeni hikuva swi nga endleka ku masocha ya vona ya le hansi ku tlula ya le wena wona vona yi nga va yi nga va herisa vutomi bya vona.

Hikuva loko swilo swi kha swi tshame nkarhi wo leha swi teketela ku swi bola naswona i kha i nga swi voni na wena i ya swi sweka leswi nga ta ku endla swi ku vangela phoyizeni loko siku ri hela.

Ni ku mukhalabye a hi fambeni hikuva loko mi sala kwalano mi ta sala mi helela hi vutomi bya n'wina naswona mati lama a ya kahle a ya kahle swinene ndzi kombela hi famba hi ya hala ka yindlu leyin'wanyana hi ya tshama kona yindlu ya n'wina a yi nge fambi ya ha ta ma ha ta yi kuma kona kwala mara ka nkarhi wa sweswi a swi mi fanelanga mi kha mi kha mi kha mi tshame la swi lava hi ya tshama hala kun'wanyana hikuva kona ku kahle ku tlula la.

Leswaku eka nkarhi lowu i nga le ka wona sweswi a swi tsakisi naswona swi endla leswaku i hleketa ngopfu hi vutomi bya wena ni leswi n'wi humeleleke ku tshemba vavanuna swi ta ku tikela kambe hi nkarhi swilo swi ta lungha naswona i ta i nga hundza ka xiyimo lexi hikuva va kona van'wanyana lava va hanyaka na xitsongwatsongwana lesxi mara ntsena loko i teka maphilisi siku na siku na wena i tiyimisela eka hinkwaswo leswi i swi endlaka.

Ndzi vona ku ri ntirho wa vatswari hikuva n'wana i yingisela ngopfu vatswari va yena eka xin'wana na xin'wana lexi va n'wi va n'wi va n'wi byelaka xona so hi ndlela leyi swi endla leswaku a kota ku yingisa hikuva loko a kha a byela hi mathicara ku na a nga ka a nga yingiseli ku fana na loko a byela hi mutswari wa yena ku ri mhaka ya so na so na a yi kahle naswona loko u endla swilo swa so na swi ta ku ta humelela swilo swo ka swi nga ri kahle.

Loko munhu a nwa maphilisi ya yena ya HIV swi endla leswaku a kuma vutomi bya yena a tlhela a kuluka nyana ku komba leswaku yena u hanyile ngopfu hikuva wa tihlayisa naswona i teka maphilisi ya yena kahle.

Vaakatiko va Afrika-Dzonga nomboro ya xihatla ya ten triple one yi endleliwe leswaku hi kota ku fonela maphorisa loko hi kha hi hlangana na xiyimo xo ka xi nga ri kahle kumbe nomboro ya switimelandzilo yi endleriwe leswaku hi fonela vanhu vo timela ndzilo loko hi kha hi humelela hi khombo na komberiwa ku ri mi hlonipha nambara leri mi yi fonela loko mi ri na swiphiqo ntsena handle ka loko ku nga ri na nchumu hikuva leswi endla leswaku maphorisa va tirhisa swiyenge swa swa swa swa mfumo hi ndlela leyi nga faneriki ku kha ku nga ri ni ni xiphiqo endhawini yo karhi ma komberiwa ku hlayisa nomboro leri la laha ku faneleke.

Ndzi nga yingisela hi ku twisisa swinene hikuva loko ndzi n'wi yingisela ndzi ta kota ku vona leswaku i yini lexi lavaka ku ndzi xi endla or ni n'wi endlela xona xin'wana i ku ndzi hlomula hi ya yona laha ndzi pfumelelaka ku vulavula hi ku i chavisa hi yini naswona a i ta hlangana na yini loko a kha a ya mahlweni.

Ku maphilisi ku languta leswaku maphilisi yo karhi ma le ma le nawini munhu swi lava a langutela leswaku maphilisi lama ya humesiwa eka dokodela na hikuva loko ma kha ma nga humi ka dokodela swi va leswaku a ma fanelanga ku a ma tirhisa hikuva a ma le nawini.

Ndzi nga teka nkarhi wo wisa hikuva ndzi ndza ti tiyisisa emirini leswaku ndzi kota ku ya mahlweni na ku nyika vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla naswona i ku ku ndzi tiyisisa rihanyo ra mina ra miehleketo laha swi ta ndzi nyika matimba yo ndzi khuluma swilo leswi hanyaka hi ndlela leyi faneleke.

Loko munhu a ri na COVID-19 loko a khohlela i tirhisa mavoko ya yena ku ti pfala nomu leswi endla leswaku marhi yena a sala mavokweni laha xitsongwatsongwana xi nga ta va xi ri kona loko a ya khoma munhu hi mavoko ka yena xitsongwatsongwana xi suka ka voko ra yena ri ya ka voko ka voko ra munhu lowun'wana loyi a n'wi qhevulaka leswi endla leswaku COVID-19 yi kota ku hangalaka hi ndlela leyo hikuva munhu luya eku heteleleni ka siku u ta tikhoma xikandza na na tinhompfu hi voko ra yena leri a nga qhevula munhu wun'wani a kha a nga ri hlantswanga.

Ndzi nga n'wi vutisa ku loko ndzi ri ni HIV ndzi ta titwa njhani hi miri wa mina miri wa mina wu ta endla wu ta endlisa ku yini hi wahi mavabyi lama ni nga ta ma vona loko loko ndzi ri na yona HIV lexi naswona loko ndzo tikuma ndzi ri na yona ndzi nga yi sivela njhani.

Ndzi tsundzuka ku ri ni munhu munghana wa mina loyi a laveke maphilisi hi xihatla hikuva a endle a ri ni mukhuhlwana laha a nga ya a tikhemisi a nga wu kumi murhi lowu a wu lava loko a kha a ha vuya u kume munhu loyi a nga n'wi yimisa a ku sorry ndzi vona onge a wu right mirini ho ho vabya na hi loko munhu wa kona a ku eya ndza vabya naswona ndzi huma ekhemisi laha ndzi nga kumeke munhu na murhi wa kona ndzi nga wu kumeke hi loko munhu luya a ku mina ndzi na wona murhi lowu kambe swi lava i ndzi nyika mali yo ringana fifty rand laha a nga n'wi nyika a hleketa leswaku i xava maphilisi lama nga le nawini kambe wona a ma nga ri nawini loko a fika endlwini i kume leswaku eka xiphaketana lexiya ku fakiwe maribye laha a nga skemiwa ku va ku ri maphilisi ya vuxisi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a ku na mavabyi lama nga tshunguriwa hi xihatla hikuva na xisayense xi hlulekile leswaku xi kuma vutshunguri lebyi nga ta tshungula mavabyi hi ndlela leyi hatliseke laha vanhu va va tsundzuxiwa leswaku va fanele va ya titliniki va ya vona na madokodela lava nga le nawini ku ku ku kuma ku pfuniwa ka leswi va swi twaka naswona swi ta va pfuna ngopfu hi ku ka va nga teki timali ta vona va ti hoxa laha va nga va nga va nga ta va ka va nga pfuneki naswona swi endla leswaku munhu a titwa kahle loko siku ri kha ri hela hikuva swi nga endleka maphilisi lama ya ya ya mu ya mu dlaya.

Ndzi nga xixima mindyangu hi ripfumelo naswona ndzi fanele ku bula lexi fambeleke na malembe ya vana hikuva a ndzi lavi ku bula swilo swo tala leswi ka swi nga fambeleki na malembe ya vana leswi ka swi nga ri swa nkoka.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi lebyi humelelaka munhu loko a tlakuka eka ntshikelelo wa yena wa ngati ku tshama yi ri henhla ngopfu ku tlula leswi a yi fanele yi yi va xiswona leswi i swi vona hi loko i i pandziwa hi nhloko ngopfu so loko i lava ku tshungula ntshikelelo lowu swi lava i cinca mahanyelo eka leswi i swi dyaka na leswi i hanyisaka xiswona.

I ku tlakusa mpimo wa timali leti va nyikiweke tona ku antswisiwa tindlela ya ku kuma mpfuno eka leswi va swi tweke.

Home based care i ndlela ya ku nyika ku rhangisa ka vuvabyi ni ku tiyisisa rihanyo ni ku pfuna vanhu lava va endlekaka leswaku wa tshama emahlweni ka mpfhuka wa rihanyo exikarhi ka ntlawa wa vona wa le kaya leswi ni swi vona ku ri ndlela ya kahle hikuva ku na mindyangu yin'wana kumbe ku na vanhu van'wani lava va saleke va one lava lava ku hlayisiwa se leswi endla leswaku vutomi bya vona ni rihanyo ra vona ri kota ku ri nakekeliwa hi vanhu lava tirheke naswona ku va kotisa leswaku na vona va kota ku ya mahlweni na vutomi bya vona leswi swi a swi a swi swi swi antswa ngopfu hikuva a swi fani na loko munhu a ti tshamela a ri yexe laha a ti hluphekelaka a kha a nga ri kahle eka timhaka ta rihanyo.

Nkoka wa vanhu lavakulu ku kuma muholo kusuka eka mfumo wo katsa swilo swo hambanahambana leswi pfunaka ku tiyisisa leswaku vanhu lava nga siya ekhefini va tshama va leswi tirhaka vutomi eka vutomi bya vona swi fana na swi swo fana vo SASSA leswi nyikaka vanhu or vakhegula timali ta vona ta vukhegula.

Loko ndzi ri nhloko ya muti ndzi nga xo sungula ndzi nga dyondzisa a ndyangu wa mina kumbe wa emutini wa mina hi timhaka ta ridyondzo rihanyo leswi swi ta pfuna leswaku va kota ku endla swiphemu leswi nga ta va pfuna ngopfu loko va ya mahlweni hi timhaka ta rihanyo ra vona naswona i ku va ku va nyika swakudya hi masiku hinkwawo leswi ta ti endla ku va tshama va tsakile eka masiku hinkwawo naswona va titwa kahle naswona u kota ku phuza maphilisi ngopfu ku ku tiyisisa rihanyo ra vona leswaku va nga ti kumi va khomiwe hi mavabyi man'wani lama nga ta veka ekhombyeni laha va nga kumaka va file.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva vanhu hinkwavo la Afrika-Dzonga a va humi eka mindyangu yo fana naswona a hi hanyi vutomi byo fana hikuva ku na vanhu vo tala Afrika-Dzonga lava ka va nga tirhiki naswona va nge swi koti ku hlayisa vana va vona eminkarhi hinkwawo hikuva mali leyi va yi kumaka eka va swi swintirhwani leswi va swi endlaka a yi nge swi koti ku katsa n'wana ku fika ku fikela ku ri a nyangha yi hela na yena a a ti katsa eka yona leswi ta leswi endla leswaku mfumo wu kota ku nyika mali ya mudende leswi endla leswaku va pfuneka eka timhaka ta ka ta swi ka ta timali naswona va nga hlupheki ngopfu ku ya emahlweni hikuva na vona va lava swilaveko ku ri va ti nakekela swi swi katsa na vana va vona.

Hawa ndzi vona yi nga ringananga hikuva muxaka wa laha Afrika-Dzonga wu le ka xiyimo xa le henhla hi ku swilo hinkwaswo swo swo tihanyisa leswitsongo swi durha ngopfu ka masiku lama leswi endla leswaku mali leyi va yi kumaka ya social grant yi nga eneli ku ku fikela laha va lavaka hakona ku xava leswi va swi laveke emutini ya vona leswaku va ta kota ku hanya kahle hikuva swilo hinkwaswo laha Afrika-Dzonga swa durha.

Ina titliliniki ta laha matikoxikaya tiphakela ti phakela vukorhokeri bya kahle ngopfu hikuva ta swi kota ku ti nyiketa vanhu leswi va swi laveke eka timhaka to pfuniwa hi leswi va swi tweke loko vona leswaku xiyimo xa vona va nge xikoti a tliliniki hi laha va va va yisaka exibedhlele xa mfumo la va ka va nga khipeki timali naswona etitliliniki ta matikoxikaya a swi lavi mali ku munhu a kota ku eka eka ndlela laha ku taleke ngopfu mara munhu wa swi kota ku a kuma ku pfuniwa leswi a byi laveke a kota ku tshunguriwa eka mavabyi lama a ma tweke.

I ku endla kumbe ku aka swirho swa mfumo swa swibedhlele kusuhi ni matikoxikaya leswi ta endla leswaku vanhu va nga va nga fambi tindlela letikulu leti or kumbe leti nga leha ku fikelela swirho leswi naswona mfumo wu fanele wu endla leswaku vanhu va nga hakeli swilo swa ti-medical aid hikuva swi durha swinene naswona va nga hakerisiwi mali eka swibedhlele leswi leswi ta endla leswaku va va kota ku pfuniwa nkarhi wun'wani na wun'wani laha va ha lava ku va lava ku pfuniwa va kha va nga khipi timali hikuva munhu swa endleka a va na mavabyi man'wani lama ka ma nga koteki ku tshunguriwa hi vanhu lava va nga kona kusuhi na yena leswi lavaka a ya swibedhlele a fanele ku khipiwa mali leswi ta endla leswaku vanhu va nga tirhisi timali ta vona hikuva mali va hava.

Nkoka wa kona i ku va ta kota ku pfuniwa loko va lava ku pfuniwa hi leswi va swi tweke naswona swi ta va humela leswaku va nga tirhisi timali to tala ku ya eka tindhawu ta le kule laha loko va lava va lavaka ku pfuneka.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva swi ta la leswi swi ta endla leswaku vanhu va nga tirhisi timali ta vona ku ya eka tindhawu ta le kule to fana na titliniki ku ta kota ku va kota ku pfuniwa loko titliliniki leti ri kusuhi na vona vanhu swi ta va khatalela ku ri va kota ku va fikelela ku kuma ku pfuna lebyi lebyi va byi laveke eka leswi va swi tweke.

Ndzi nga tirhisa xirho xa selulafoni ngopfungopfu ka eka inthanete ku vona leswaku ndzi nga n'wu ponisa njhani makwerhu wa mina naswona loko swi koteka ndzi nga kota ku ndzi kombela vanhu van'wani laha kusuhi lava nga na timovha leswaku makwerhu wa mina a ta kota ku a fikelela xibedhlele hi ndlela leyi hatliseke ku a ta kota ku ponisiwa hikuva loko ndzo yimela ambulense nkarhi lowo leha swi nga endleka ndzi a ndzi lahlekela.

Ndzi vona onge i ndhawu leyi va kumekaka kona hikuva swi endleka leswaku a tindhawu to pfuniwa ta ta ti-emergency services ti kumeka ndhawu ta le kule na laha nghozi yi humeleleke ha kona so leswi naswona swi endla leswaku va fika hi nkarhi lowu ka wu nga twisiseki xin'wana i ku nghozi yi humelela kun'wana na kun'wana naswona a swi khatalangi leswaku ti-emergency services ti tiva ku ri nghozi leyi yi humelele kwini kahlekahle leswi endla leswaku ntirho wa vona wu va wu tirha hi ndlela leyi nga na xipidi se leswi swi endla leswaku va va hlwela ku fika laha ka ndhawu leyi ku humeleleke nghozi.

I ku va na ku ku i ku va na vutivi eka timhaka le ta HIV na AIDS leswaku loko i nga landzeleli treatment ya wena ku nga humelela yini hi vutomi bya wena naswona swi nga ku affect-a njhani eka vutomi lebyi i byi hanyaka ka masiku na siku leswi swi katsa loko munhu wo lweyi a nga le ka treatment ya swona a ta a ta a ta bula na vona ku ri va ta kota ku vona ku ri ku landzelela treatment leyi a swi khatalanga leswaku va ta va ta helela hi vutomi bya vona kambe swi va pfuna leswaku va kota ku ya mahlweni va kha va hanya vutomi bya vona leswi va swi lavisaka ha swona kambe va fanele va landzelela milawu yo karhi leswaku va nga koti ku tlula ta vanhu van'wanyani lava va fambeke na vona kumbe lava ti kumeke va ri na vona.

E-e ku kayivela ka vatirhi eka tindhawu ta vatshunguri a swi lulamanga loko swi ta eka rihanyo ra vavabyi leswi swi humesa khombo lerikulu swinene naswona swi nga endla leswaku vatshunguri va dyiwa hi mavabyi swinene leswi landzelakaka i swivangelo leswi endlaka leswaku ku kayivela ka vatirhi ku nga ri kahle swo fana na ku nonohisiwa ka ntirho wa vatirhi lava nga kona.